Ho ya ka nna, ditefiso tsa dipalangwang ha dia tlameha ho nyoloswa hobane mafura a nyoloha hobane, e tla lematsa batho ba bangata haholo ka tjhelete. Jwalo ka ha dintho di se di nyolohile kaofela ha ba no kgona hore ba tle ba hlokomele maphelo a bona kaofela, ba patale tsohle tseo ba hlokang ka baka .

Dumela hle ntate, ke ne ke re ke o letsetse hore o tle o tlo nthusa mona ke stuck-ile N one, ke hole le moo nka tlatsang mafura a koloi teng, mme ke hloka thuso ya hao hle. E tsa mafura a koloi a makgolo a mabedi o tle mona N one tseleng e ka re ho fihla toll gate, kea leboha.

Ntho e bohloko e kileng ka e elellwa koloing tsena tsa Bolt, ke hore ba ka o bolella hore price ya tsela eo o tla e tsamaya ke bokae, ha motho a fitlha o sa fetola maikutlo a hae ka lebaka la hore o sa bone hore o motho ya nang le tjhelete.

Ba amohela difofane tse tswang le tse yang dinaheng tse ding. Bo sebeletsa ka tsela e bulehileng lefatsheng ka bophara ka ho amohela bapalami ba tswang dinaheng tse fapaneng, ho kenyeletsa le thepa.

O etsa hore o lefe tjhelete e ngata hore e tle o tsamaise ka tsela e haufinyana, mme o thole le bese e leng horeng sepiti sa teng se hodimo haholo o tlo kgone ho fihla ka nako moo o yang teng. Ntle le tsela tseo ke di buileng, o tla tlameha ko ho etsa hore o thole bese pele ho nako.

Soweto ke sebaka se kgethehileng haholo hobane, ho ile wa etsahala ketso tse mpe ka nako ya dikgethollo mme ne ke ka hoo, batho bohle ba fihlang Afrika Borwa le batho ba Afrika Borwa ba batla ho bona sebaka seo ho nong ho etsahala ntho tseo tse mpe ka nako ya kgethollo.

Melao eo e tla re batho ba baholo ba tlileng ba tlo lata dipidisi tsa bona dipetlele le ditliliniking kapa batho ba baholo ba fetileng ba kula ha ba tlameha ho fola mela e metelele, mme le haebaneng ba fotse ha ba tlameha hore ba nne ba tsamaya ka maoto a bona. Ba tla tlameha hore ba palame ditulo tsa mabidi hore ba tle ba kgone hore ba ske ba sokola haholo ha ba fihla dipetlele kapa ditliliniking, kea leboha.

Batho ba baholo ne ke re ke le hlalosetse ka hore tsela ya koloi e rekuweng ke ntate moruti e tla sebetsa jwang. Batho ba tla latuwa hekeng ya moo motho le motho a dulang teng hoseng, ka nako e itseng e tla bolellwa ha nako e ntse eya, mme ba kgutlisetswe hae ha kereke etswa, kea leboha.

Dumelang, ke ne ke batla ho kenya tletlebo ka hore ke palame bese ho tloha Vaal ke ya Polokwane. Bese ena ha e eme di-garage-eng hore ntle re ye ntlwaneng kapa ha re kgone ho reka dijo. Re nyoruwe, ra ithutetse ka beseng ka mona. Ke ne ke kopa ho etsa tletlebo enana, mme e nkellwe hloohong, ke kopa le kgutlele ho nna ka potlako, kea leboha.

Ke ikutlwa ke sa thaba haholo hobane, ditefo tsa ka mosebetsing ka tsatsing lena la kajeno di tloha di sa , mme ke tla etsa hore ke founele mosebetsing ke ba eletse ka taba ena nke se kgone ho fihla mosebetsing hobane di-taxi ho thwe ha di palangwe, nke ke be ka palama le bese. Ntle le hore ke etse hore ke palame Bolt kapa yona Uber hore ke tle ke fihle mosebetsing.

Ke hantle hore ba bontshwe tsela hobane ha ba tsebe sebaka seo se ba leng ho sona, mme motho ha ba bontsha tsela ba tla lokela hore ba bone tsela tsohle, ba kgone ho bona le tsona poleke tse ntle tsohle tseo naha ya rona e nang le tsona. Ha ba tsamaya ba le bang ba tla lahleha, mme ha ba tlo kgona ho fumana nako ya ho bona dibaka tsohle tseo ba lokelang ho di bona.